Nnyaa, ga nkake ke a akantsha merogo e ke sa itseng lebaka legolo e le gore ke sa itse gore e tla tshola jang batho, ke sa itse gore a ke merogo e e nang le dikotla kapa ke merogo e e se nang dikotla. Ga se merogo yotlhe e e tshwanetseng gore e ka jewa, e mengwe e tshwanetse go ka jewa ke diphologolo tsa naga e seng rona batho ba mo neye molefatsheng ka jalo gore e sa feleletsa ke ke e jetse lebaka le golo e le gore ke sa itse gore e ka tshola jang merogo e mengwe e ke setseng ke e itse, ke a leboga.

Fela jaaka re setse re itse gore maungo ke nngwe ya dijo tse e leng gore di maatlafatsa mebele ya rona ebile di dira mebele ya rona itekanela go le gale ka jalo go jala maungo go thusa gore mebele ya rona e itekanele le rona masole a rona a mmele a ke a itekanele. Seno se supa fa maungo a le botlhokwa thata mo mmeleng ya rona le mo ikonoming ya rona ya naga, ka jalo go a itumedisa gore batho ba le bantsi ba bo ba a ja maungo a a jetseng kana a a sa rekilweng ko mabenkeleng.

Merogo e e jalo ka tamati e jalwa ka go go epa mosima o bo o tsenya dithapo tsa teng o be o tswalela mmu o bo nna o nosetsa o nosetsa go fitlhelela medi e tshwara e be e tlhoga, morago ga moo setlhare se a ungwa se o simolola se ungwa maungo a matala. Morago ga lobakanyana merogo e be e simolola e nna mohibidu, ga e setse le mohibidu o a e roja, ka go e rojwa o e kgetlha mo setlhareng sa teng wa e tsenya mo pitseng o e robile, ke a leboga.

Go tshwana fela jaaka morogo wa tamati, rooibos o e jala mo tlase ga mmu, o epa mosima wa e jalwa morago ga moo wa e wa o roba go robeng gago wa o roba o tsenya mo mo ka tswa e le lebokosong kana sejana o e baya mo letsatsing gore e ome.

Jaaka re santse re itse gore batho ba le bantsi ba sokola ka madi mo mmeleng boitekanelo bonang fa re ja rooibos ke gore bo tokafatse madi a mo mmeleng wa rona le go re thusa gore re kgone go nna le dikakanyo tse di siameng tse dintšha mo letsatsing le le latelang. E thusa le go le gore o seke wa itemogela ka bokoa jwa mmele mo e leng gore o tla feleletsa o bonagala jaaka motho o robalang kgapetsa-kgapetsa le go dira dikakanyo tse di sa siamang.

Balemirui ba maungo ba lebana le dikgwetlho tse dikgolo gompieno tse di amang tlhagiso boleng botshelo jwa bone le tswelelo jwa mekgwa e ya temo phetogo ya maemo a bosa kgotsa dipula tse di feteletseng di senya maungo go fetoga ga maemo a bosa go ka ama nako ya go butswa boleng le phepo ya maungo. Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tlhagiso madi a a oketsegileng a peo bobedi metsi le diphatlha theko ya maungo e ka se le ditshwenyegelo. Ditshenyegelo tse di tshenekeging le malwetse go eta ga ditshenekegi le malwetse a dijalo bogolo jang ka ntlha ya maemo a bosa.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a di dirisang ke ka tsone mo dintlheng tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, di simolotswe ke balemirui le badiri ba ra tsela go oketsa letseno fokotsa tshenyo ya maungo le go dira gore tlhagiso ya bone e tswelele maungo a ka dirisiwa mo diphaposing tse di farologaneng ka mekgwa e e tlhabolotsweng le e ikanyegang le dipatlisiso. Tse di latelang ke tse dingwe tsa ditsela tse dišwa dijeme kana e itsegeng jaaka jeme le di phepafatsi tsa maungo .

Nngwe ya maungo a jewang thata mo lefatsheng ke panana, legapu.